Ekhuselekileyo ndicinga ukuba yibhasi ngokuba yona banemigaqo ekufuneka beyilandele. Kodwa oonoteksi, hayi, benza unothanda.

Ekhuselekileyo ndithi yile inedekha eyi-one not ezimbini ngokuba noba kungenzeka ingozi, akunoze konzakale abantu abaninzi.

Ndingathetha nomqhubi webhasi ukuba makandincede kwenzele ndikwazi ukuya kule ndawo ndiya kuyo. Ndiske ndiyibuyise ngosuku olulandelayo.

Ndingalinda enye ibhasi elandelayo ngokuba amaxesha amaninzi ziyathanda ulandelana okanye zishiyane nge-hour okanye ndikhwele itekisi.

Ndingakhwela ibhasi ngokuba kaloku ndifuna ufika ngexesha elifanelekileyo. Ndisuke ndime ngeenyawo ndilinde umntu oza kuhla azokhwela endaweni yam.

Ndingathetha nomqhubi webhasi kwenzela athethe nomnye amaziyo ophuma le ndlela ndiphuma ngayo, kwenzela yonke into ihambe kakuhle ndingalahleki.

Ndingathetha nomqhubi webhasi ukuba ndicela andincede andifunele enye ibhasi endinothi ndiyikhwele ndingaphinde ndibhatale okanye ndongeze umehluko wale mali.

Kuba kaloku wonke umntu uphuma ngexesha endlini kwaye iibhasi ziyatshintshatshintsha. Mhlawumbi kunofuneka ithathe kwabanye abantu kwenye indawo, le nto ibamba ixesha.

Ibalulekile ngokuba kaloku ibhasi ayithathi bantu banye, zininzi iindawo ehamba ngazo ayizuhamba indlela eyi-one. Kodwa xa ngoku iza ngalibambi ixesha ayizofika kwabanye abantu ngexesha.

Bayachaphazeleka ngokuba ngokuba yona ibhasi ngeyona inexabiso elisezantsi kwaye iyangena kwezinye iindawo ngoba yona iteksi inamaxesha ingangeni.

Kuba abanye abantu bazi indlela enye ixesha nendlela eyi-one. Ngoku xa izomane itshintshatshintshe izawukwenza loo nto abantu bangafumani okanye bangakhweli ibhasi ngokuba ibashiye ixesha ekumele uba ihamba ngalo okanye ikhona.

Ibachaphazela ngokuba kuba nzima ufumana into yokhwela kwaye funeke bakhwele kwiiteksi zabantu abanganambeko kwaye abagcwalisa abantu kodwa abantu funeke babe bambalwa eteksini.

Ndicinga lilungile ngokuba uza kueksesayiza okanye uzawukuzilolonga kodwa kwelinye icala, ukuhamba neemoto uqhuba ibhayisekile ingakukhuselanga ungonzakala.

Ukonzakala kwabo okanye umntu avule icango isagqitha ibhayisekili abetheke okanye onzakale.

Ibhayisikili ilungile xa unesigqoko sakho sentloko nento ebonakalisa xa kusiza imoto ukwazi ukusinda ingakutshayisi.

Ungakwazi uthutha abantu kodwa abe yi-one bangabi babini ngokuba kaloku uza konzakala omnye umntu.

Urhulumente ubeke izibane kwenzela abantu abahamba ekuseni nasebusuku bakwazi ubonakala bangonzakali ezindleleni.

Ndandisuka apho ndihlala khona ndisiya emsebenzini ndiyofuna umsebenzi. Ndahamba iinyawo iiyure ezine kuze ndiyofika khona kubuhlungu iinyawo.

Ndingathetha nomqhubi webhasi kwaye ndimcele ukuba kunganjani ndiyibhatele ngosuku olulandelayo. Okanye ndithethe nomkhweli endimbonayo uba ndingakwazi uthetha naye ndimcele suke ndimbuyisele ngosuku olulandelayo.

Xa ufuna ukhwela ibhasi kunyanzelekile uyazi uba ihamba eyiphi indlela kwaye ihamba ngabani ixesha ngokuba ungacinga uba le bhasi uyikhweleyo iphuma le ndlela uyifunayo kanti ayiyo.

Bendinoyizama enye into yokhwela mhlawumbi iteksi ngokuba xa ingazolenza ixesha, apho ndiya khona andizofika ngexesha.

Isichaphazela kakhulu le nto yokuma kweebhasi ngokuba kaloku sixhomekeke kuzo and ngezona ke zikhuselekileyo. Ngoku kuzawufuneka ukhwele iteksi apho izawubaleka kakhulu bangakhathali nabantu babafiki baziva kanjani bangxolisa nomculo.

xa ungumqhubi webhayisikile ukwazi unxiba izinto ezivelayo okanye unxibe iinto ezicacileyo kwenzela abaqhubi bakubone ungazonzakala.